Ikhava yomngcwabo inika inkxaso yemali kwiindleko zomngcwabo kwaye inokunceda ukukhulula umthwalo kusapho lwakho. Inokunceda ekuhlawuleni ezinye iindleko zokugqibela. Ukuba nesicwangciso somngcwabo kunqanda usapho lwakho ekungeneni ematyaleni ukuze uhlawulele umngcwabo.

Xa uthenga imoto esele isetyenzisiwe kufuneka ujonge imbali yesithuthi, uvavanye ukuqhuba imoto kwaye ujonge injini. Unokujonga kwakhona umsebenzi womzimba wemoto, amatayara kunye nezibane ukuze ufunde ngazo naziphi na iingozi, imiba yesihloko okanye ukungangqinelani kwe-odometer.

Iakhawunti yogcino lwexesha elimiselweyo yiakhawunti yokonga apho uvuma ukushiya imali yakho kwiakhawunti kangangexesha elimiselwe nguwe, iinyanga ezintandathu, iinyanga ezilishumi elinambini nangaphezulu. Ngembuyekezo ufumana inzala yexabiso elimiselweyo. Xa iakhawunti yogcino lwexesha elimiselweyo iphela, imali iyafumaneka ukuze itsalwe okanye iphindwe ityalwe.

Abasebenzi abazisebenzelayo bajongana nemingeni eyahlukeneyo xa bezama ukufumana imalimboleko yezindlu. Kubasebenzi abazisebenzelayo abanangeniso engaguqukiyo okanye irekhodi eliqinileyo lomvuzo wabo kangangexesha elithile ukubonisa ukuba bayakwazi ukuhlawula le mboleko, ngoko ababolekisi bafuna ubungqina obuninzi.

Kuza kufuneka ndibhalele iinkonzo zabafundi ndibuze ngezinye iibhasari ezifumanekayo okanye naziphi na ezinye izinto endinokukhetha kuzo kubafundi abafana nam. Ndingabhalela nakwiofisi yePrimiya ndicele uncedo lokugqibezela izifundo zam.

Imalimboleko evela ebhankini ingenisa inzala kwaye uyakwazi ukwenza ilungiselelo lentlawulo ukuba awukwazi ukuhlawula ngethuba. Umntu obolekisa ngemali ukrwada kwaye ukhohlakele ngemali yakhe kwaye uzimisele ukuthatha nantoni na eyiyeyakho ukuze ithathe indawo yemali oyibolekileyo.

Abathengi bokuqala bezindlu banokufaka isicelo semalimboleko yezindlu kwiibhanki ezahlukeneyo okanye isibonelelo. Bekunye namanqaku alungileyo etyala bayakwazi ukufumana uncedo ngemboleko ukuze bathenge indlu yabo yokuqala.

Ukuvula iakhawunti ngobuqu kunokukhuseleka ngakumbi. Iibhanki zemveli zibonelela ngeenkonzo ezithile ingakumbi kumasebe ukuba akunakusoloko ukutshintshwa ngokupheleleyo online, kwaye ngophuculo lwamva nje kukhuseleko kungcono ukukhusela iakhawunti yakho nge-biometrics ngaphakathi kwesebe lebhanki.